Sealemoya se ke se tsebang, se fang dibini tse ntjha monyetla ke Lesedi FM, morning breakfast show. Ba2cada, ke emong wa dibohodi e leng hore o bapetse karolo e kgolo, e kgolo dibineng tse ntjha tseo e leng horeng dia tsebahala kajeno, tseo e leng hore di tumme. Ke bua ka Ntate Stunna, Ntate Stunna ne ke sa mo tsebe ke motsebetse show-ung ya Ba2cada, haholoholo mminong ona wa hippopo e leng hore o bitswa tshepe. Pina tse ntjha ha o di batla moo, Lesedi FM tla di thola teng le tsona dibini tse ntjha.

Seo ke tlo se etsa, tlo nka boikarabelo jwalo ka motswadi wa bana. Hobane ho ka etsahala hore ho na le mathata ka network library. Nka thusa ka ho ba rekela data ya hore ba kgone ho etsa mosebetsi wa sekolo. Tletlebo ke ka e kenya ko sekolong kapa ha mmasepala ka taba ya Wi-Fi, empa ko sekolong nka kenya tletlebo ya hore ba kope ho sebedisa Wi-Fi ya mahala ko sekolong. Ha o ka etsahala hore ha kena bokgoni ba hore ke ba rekele data, ke moo e leng hore sekolo se ka kena teng. Ka kopa matitjhere ba ba fa mosebetsi wa offline.

Data ha ke e sebedise haholo nthong tse tshwanang le bo Facebook. Hobane Facebook e na le free mode network-eng tse tshwanang le bo MTN le Telkom. Data ya ka kea e baballa, ke e sebedisa nthong tse bohlokwa tse tshwanang le bo di-survey, ho sebetsa online, ho romela di-email le ho check-a di-email le ho apply-a. Le ho etsa di-assignment tse tshwanang le tsa bo talktag, ke e sebedisetsa ntho tse tshwanang le tseo, empa marangrang a amang a ke sebedisa Wi-Fi ya mosebetsing ho kena ho ona e seng data ya ka.

Motswalle wa ka, a ko nkinele matsoho metsing ka baka la hore ha ke sa kgona ho founela motshehare, hobane theko tsa airtime e di nyolohile, theko tsa moya di nyolohile motswalle, tse ke kgonang ho di thola ke tsena tsa bosiu motswalle wa ka. Ha ke sa kgona hore ke reke airtime e lekaneng hore re kgone ho bua nna le wena, e ke e tholang motswalle ke ena ya bosiu ena ya twelve hara mpa ya bosiu motswalle. Hothata, hothata e le ka nnete motswalle wa ka hore re bueng motshehare ho ba theko tsa moya, theko tsa airtime di nyolohile motswalle tse ke nang le tsona ke tse tsa hara mpa ya bosiu.

Wi-Fi ho hlophiseng ho yona, o ka reka router kapa modem. Ka mora moo, o tla kgetha hore o sebedisa network ya Telkom, MTN kapa Vodacom, ke tseo e leng hore di bitsa Internet Service Provider. Ka mora moo, ha o kgethile Telkom wa ba letsetsa ba o hlalosetse ka di-package tse ba nang le tsona, o tla kgetha wena hore o kgetha e feng e leng hore wa kgona ho e lefela kgwedi le kgwedi.

Lebitso le tshwanang le free Wi-Fi kapa public network, e ka ba scam. Ba tla lebitso le tshwanang le la company e tsebahalang, mohlala, KFC free Wi-Fi kapa Chicken Licken free Wi-Fi. Haeba lebitso le bontsha mmala wa ISP jwalo ka Vodacom Wi-Fi e lokile. Ho hloka password Wi-Fi-eng ho kotsi haholo hobane e nka data ya hao, di-hackers ba ka sebedisa honeyport ho utswa data ya hao hlokomela.